Njengoba sazi phela ukuthi ukuguquguquka kwezimo zezulu kunokuthinteka ekuthenini sisebenzise imishini. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi sibuyele emasisweni njengoba sasivela sikade senza ukuthi kusebenze abantu ngoba lokho kuzosiza ekuthenini sibambe iqhaza ekusizeni ukuthi imvelo yethu ibuyele esimeni. Kungabi futhi nokushintsha ukuguquguquka kwezulu ngoba imishini isebenzisa odizili kanye nophethiloli.

Ukufaka ama-drone kungamsiza kakhulu uLerato ngoba lokho sekuzochaza ukuthi akusadingakali ukuthi kube nomuntu okuzofanele noma abantu okuzofanele bahambe amabanga amade ukuze babheke iy'tshalo. Ngokwe-drone siyazi ukuthi uma indiza indiza iyakwazi ukuthi ibheke ibanga elide kakhulu esikhathini esincanyana esuke isihambile yona. So, uzokwazi ukuthi aseyive isikhathi aphinde aseyve futhi nemali. Amanye-ke kodwa amathuluzi angawathenga sokungaba yiwona ogandaganda abasha abesimanjemanje abanobucwephesha obusha ngoba phela njengoba sazi ukuthi iy'khathi ziyahamba nobuchwepheshe buyakhula.

Okungafanele ukuthi ukutshale, kungaba ummbila, amathanga, imifino, ubhontshisi, kanye namaklabishi.

Kumele ukuthi kutholakale amanethi okumboza afanele vele ukuthi amboze lezo zinto, ukuze zizokwazi ukuthi ziphefumule futhi zivikeleke kangcono.

Kungaba ukotini, kungaba ama-sunflower ojikanelanga. Kungaba amagrebhisi, kungaba amawolintshi, kungaba amakhabe.

Phela ngokokusebenzisa okwezitshalo, izitshalo kunokufanele ukuthi kusetshenziswe amakhemikhali aphephile ukuthi angeke aze abe yingozi ebantwini uma sebewadla lawo lezo zithelo noma lezo zitshalo uma sekuvuniwe, kanti ngala kokulungiswa kwendawo nokuhlela kwezindawo, ayikho inkinga kakhulu ngoba vele kusuke kungekho okusuke kuzodliwa. Ingakho-ke kunomehluko ukuthi kufanele ukuthi uqaphele kakhulu kulezi ezokutshalo ngoba kufanele usebenzise amakhemikhali enziwe ngokuqinisekiswa ukuthi angeke abe nabo ubungozi.

Phela sizokhumbula ukuthi kusukela phambilini vele umhlaba wathathwa ngendluzula, ukube kwakungeyona indluzula, kwakungeke kube nokuhlukunyezwa kwabantu. Yingakho kubalulekile ukuthi uthathwe kulaba ababewuthathe ngendluzula ubuyiselwe ebantwini abangabanikazi bawo vele umhlaba, okuyibona abantu abaficwa kulo leli.

Okokuqala nje okumele ukuthi ukubheke nokuthi ukuhloniphe imvelo. Ngabe ayihlumezi yini imvelo ukwenza leyo phakheji leyo? Okwesibili, kufanele uqinisekise ukuthi usebenzisa lokhu okubizwa ngokuthi i-recycle, okuchaza ukuthi uthatha obekuvele sekubenzile ebese uphinde uyakusebenzisa ekwakheni lowo mkhiqizo wakho.

Eyi kunzima mfwethu kunzima kakhulu, uma ngicabanga nje isikhathi esengisihlalile la. Mina ukuzalwa ngazalelwa la. Owami ubaba wazalwa wazalelwa khona la. Kanjalo futhi nomkhulu naye wazalwa wazalelwa khona la. Ngakho inkaba yethu sonke ikulo leli plaza leli, ayikho enye into engiyaziyo ngaphandle kwaleli pulazi. Konke konke esikulwelile, konke esikwenzile, umcebo wethu esiwukhandile siwukhandele khona la. Izizukulwane ngey'zukulwane. Angazi ngempela ukuthi njengoba uma ngiphuma la ngizophuma ngithi ngishonaphi ngoba alikho elinye ikhaya enginalo ngaphandle kwaleli pulazi leli. Sisebenze kanzima ukwenza isiqinisekiso sokuthi ngempela liyasebenza, ngakho hhayi ngiphela amandla.

Izibungu nezintwala. Okwezibungu uyabona ngokuthi uzibone zidla iy'thelo noma mhlawumbe zidla ummbila. Ebese kuthi lezi ezinye ezizintwala uyabona ngokuthi zona zidla kakhulu amaqabunga kanye ney'mbali okuyizona ey'safufusa ukuthi zakhe ummbila noma mhlawumbe zakhe ama-fruit.

Ukuze bekwazi ukuthi bavune ngokuqinisekisa kokuthi izitshalo azibi nayo inkinga. Kumele ukuthi okokuqala bafundiswe ngazo ukuthi bazozivuna kanjani. Okwesibili kumele ukuthi bayibambe kahle ngokucophelela. Kanye-ke futhi nokunakekela ukuthi leyo nto leyo abayivunayo ayizu ukulimala yini.

Umuzwa obuhlungu kakhulu lowo ngoba ekugcineni kosuku kulahleka imali imali enkulu ngoba njengoba uzozama ukuthi uy'philise kudokotela, udokotela uzodinga imali enkulu. Uphinde futhi uma kuwukuthi uyayiyeka, iyafa. Nalapho futhi kuzodinga futhi enye imali ngoba phela angithi kumele ukuthi kube nesibalo esithize sey'nkomo ukuze uzokwazi ukuthi ugcine inani elithile lobisi olidayisayo lisesimeni esisodwa. Ngakho kubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu futhi kunzima ngoba ulahlekelwa yimali kukho konke ozozama ukuthi ukwenze.

Isimo nje sokuqala kuyikhona ukuthi kumele ukuthi athole ongcweti abazokwazi ukuthi bamuhlolele uhlobo lomhlabathi ukuze ezokwazi ukuthi iy'ngqinamba angase abhekane nazo iziphi. Nakho-ke ukuthi uzobhekana nazo kanjani futhi ngoba phela ongcweti bazomtshela ukuthi lolu uhlobo lomhlabathi olunje, olunje olunje. Wena kumele mhlawumbe usebenzise amakhemikhali anje anje, utshale futhi emva kwesikhathi esingaka.

Uma utshala endlini izinzuzo zakhona ukuthi uyakwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi amazinga uwakale wena futhi kube uwena owa-control-ayo. Yingakho kubalulekile ukuthi utshale endlini, futhi awuhlushwa kakhulu imfuyo edla izitshalo ngoba lapho usuke uy'vikele iy'tshalo zakho.

Inselelo enkulu kakhulu kuyikhona ukuthi kumele ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlezi usebenzisa lokhu vele onikezwe khona. Wenze isiqiniseko sokuthi ngempela ngempela yikhona okusebenzisayo, awusebenzisi amampunge noma awuqambi amanga ebantwini uthi yilokhu okusebenzisile kodwa kube kungekhona. Kodwa-ke izinzuzo kuba yikho ukuthi kuyawenza ukuthi umsebenzi usheshe ngoba usuke wazi ukuthi yini okumele ukuthi uyisebenzise nokuthi esikhathini osuke unikezwe sona lezo zinto zisuke vele zikhona ngaleso sikhathi leso. Ngakho akudingi ukuthi uze uphinde futhi uhambe uyofuna ezinye izinto okuzondla isikhathi lokho-ke.